Musi ndi tshi ṱoḓa u renga data kanzhi ndi thoma nda dzhena kha kha founu kana kha lutingo lwanga nda sedza dzi ofa dzine nda kho fhiwa dzone dzine dza nga itwa uri ndi ḓi wane ṱhamusi ndi tshi khou renga data nga masheleni a re fhasi. Ndi thoma nda sedza uri ndi khou fhiwa kana ndi khou tendelwa u renga datha ya vhugai, nda kona u ya shophoni nda renga yeyo i ne nda khou fhiwa ofa khayo vhunga datha i tshi ḓura nga maanḓesa, kanzhi ndi ndi sedza na uri i nga fhedza maḓuvha mangafhanani ndi tshi kho i shumisa heyo datha.

Tsha u thoma hevha vhathu vha tea u swikelela kha vharangaphanḓa vhavho vhane vha vharangaphanḓa vha swikisa mafhungo hea uri ha ngo vha fara zwavhuḓi nga nḓila ya so na so. Vha tea u swikisa fhungo heḽi vha vhudza muhulwane wavho uri vha ṱoḓa tshigede na tshigede kha ḽavho shango uri vha ḓi wane na vhutshilo havho hu tshi khou khwinifhala. Nahone vha tea u thusana kha ri henefho hu na vha ne vha vha na dzigoloi kana vhane vha kona u thusa vhaṅwe vha nga ḓi vha thusa na u vha ṱalutshedza nga ha mutakalo uri muthu u tea u ita tshigede na tshigede uri a khwinifhadzise mutakalo wawe, nahone muthu u tea u ḓivha uri muthu u thusiswa hani musi a kha nyimelo ya so hu si imele dzi ambuḽentse tshifhinga tshoṱhe vhunga dzi tshi nga kona u dzhia tshifhinga tshinzhi.

Vhuṱali ha maitele kana AI i nga shandukisa vhutshilo hashu nga nḓila i shushaho huṅwe ya ḓi dovha ya u shandukisa nga nḓila ine ya khwinadzea. Nga nḓila i shushaho ndi uri u nga wana vhathu vha vha tshi vho fhelelwa nga mushumo vhunga AI i tshi ḓo vha i tshi vho ita zwithu zwinzhi zwine vhathu vha nga ri vhone vha nga zwi ita, zwino i nga fhungudza mafhungo a mishumo vhunga kha ḽashu shango ro no vha na thaidzo ya uri ya u shayeya ha mishumo. Kha u khwinisa ndi uri i nga thusa vhunzhi ha vhathu kha u vha gudisa kha zwine vha si zwiḓivhe, i nga leludza matshilele ashu kha uri ri kone u ḓivha uri tshithu ri nga tshi itisa hani musi tshi tshi ri konḓela, nahone i a kona u gudisa vhana na vhahulwane nga nḓila yo teaho.

Ndi zwa ndeme nga maanḓa uri u tsireledze vharengi vhau u si bvise madzina kana dzi infomesheni dza vhathu vhane vha ḓa vha tshi renga kha iwe sa ra sa ramabindu, vhunga hu na milayo yo no nga dzi popia act ine ya tsireledza madzina kana dzi infomesheni dza vhathu uri dzi si bvele tshikhalani kana vhathu ndi musi hu songo tendelana na yo muthu. Kha re wa nga bvisa madzina a vhathu u wa shumisa iwe u tshi a shumisela zwau u nga ḓi wana u tshi khou farariwa vhunga wo phula mulayo u ne a u ngo tendelwa uri u ite. Sa ramabindu tshine wa tea u tshi ita nga maanḓesa ndi uri u tsirele.